Mokgotsi, ha ke senye tjhelete ka ho ya gym-ing. Ke ya gym-ing hobaneng ke batla hore mmele wa ka, ke batla ho etsa hore ke fokotse mmele wa ka. Hobane mmele wa ka o so o le moholo haholo, mme ebile ke ikwetlisetsa hore hobaneng ke batla hore ke dule ke ke le hantle le mmeleng. Ha ke senye tjhelete mokgotsi le ha nyane ha ke senye. E bile ha ke e llele le tjhelete eo hangmoo gyming. Hobaneng hona le ntho tse tlang ke di una, di tholwana tse molemo ka ho ya gym-ing. Ke fokotsa le mafu a kareng a bo pelo, di high blood ka hobaneng ke a etsa akere, ke a ikwetlisa.

Batho ba rekisang meroho diterateng mona, ba bana ba kopana haholo le mathata a hore ka nako e nngwe dijo tsa bona ha di rekuwi. Ditholwana tsa bona ha di rekuwi. Mme e be di ya bola, di kgutla di ntse di le jwalo. Ka nako e nngwe di tjheswa ke letsatsi, ka nako e nngwe ka matsatsi a mang dipula di a na, e be ha ba kgone hore ba ka etsa ba ka rekisa. Ba bang ha ba na bo bo masenke kapa dintho tse baka kwaelang ka tsona hore di di meroho ya bona e dule e le hantle. Haholo e senywa ke letsatsi.

Ho na le mefuta e mengata e fapafapaneng dikolong. Ho na le netball e leng bolo ya matsoho, ho na le bolo ya maoto, ho na le cricket, ho na le hockey, ho na le volley ball. Nna ke ne ke bapala volley ball, volley ball ke ena e hare mona ho kenywa e ntho e kareng nete, ebe re bapala tjena ka matsoho re menne difeisi.

Pomposi, ke rata sebapadi sena sa bolo hobaneng o bapala hantle. And ka mehla le matsatsi ha kene ka hara lebala, team ya ka ya wina, ya hlola.

Ke Pomposi, ke rata ho shebella rugby. Hobaneng ke rata lekgowa lenana le bapala hantle haholo, mme ka mehla le matsatsi a ha kene ka hare ho lebala le di papadi. Di-Springbok di dula di win-a. And o ikgothaleditse o ikemiseditse le ka matla dipapading tsa hae.

Papadi eo re, papadi eo re ratang nna le metswalle ya ka. Ke papadi ya bolo ya maoto. Re rata haholo nako yeo banna kapa bashemane ba ntseng ba bapala bolo ena ya maoto ba rayelana ho tloha leotong la ena, hoya ho la yane ho fihlella e fihla ho mothibi wa wa papadi. Ebe kamora mono ke rata le hore ho wa binwa, ho monate, batho ba dutsi. E theola haholo le kgatello ya maikutlo haba motho o ile moo o na le kgatello ya maikutlo. O kgutla o le hantle le ka kelellong hobane o kopane le batho, mme laba la bua, wa shebella le bolo.